Iinthelo ezidliwako ezizimilela emmangweni zifaka phakathi hlangana amajikijolo anzima, umvilo, umtjiri, umtjirigogo, umrula, umkwankwa, kanye nehlobotjani.

Ngowami umbono bayibinzana abomma abathanda zokulima, kodwana ibinzaneli kubomma abakulomkhakha ngentando yabo. Esikhathini esiphila kiso abomma bangakhetha ukuba nanyana kuyini ebayithandako, lokhu kufaka phakathi hlangana ukuba balimi, ize kunjalo-ke abomma bathwele ubudisi kilomkhakha wokulima, ubudisi bokungalingani ngobulili, ukutlhayela kweensetjenziswa ezifana nokungafinyeleli inarha, iinsetjenziswa ezilingene abantu bengubo kanye neenkhwama ezisiza ngemali. Iintjhijilo ezifana nalezi ngizo ezenza bonyana inani labalimi bengubo lihlezi lingenzasi kwaleli labembaji.

Hlangana nezinye iintjhijilo abalimi bakhamba bahlangabezana neenkhukhula. Umonakalo ongalethwa ziinkhukhula kungaba kulahleka kwefuyo, ifuyo iyafa namtjhana irhurhulwa mamanzi beyidurhe. Umonakalo wemakhiwo, ngeenkhukhula imakhiwo iyagirika. Ukuguguleka kwehlabathi, ihlabathi engaphezulu iyarhurhuleka ikhambe nazo zoke izakhamzimba. Umonakalo weentjalo, lokha nakuneenkhukhula iintjalo ziyonakala, kanti lokho kuletha umraro wokutlhayela kokudla, lokha ngemva kweenkhukhula kuyingcosana ukudla ekusalako begodi kutjhiya umraro wokwenyuka kwentengo.

Ikhokhonadi sithelo esiselwako esikhiqizwa mumuthi wesundu. Umumuthi omkhulu onesiqu esisodwa begodu utholakala eendaweni ezitjhisako. Ikhokhonadi sithelo esinekhuba langaphandle elinoboya negobolondo langaphakathi eliqinileko kanye nenyama emhlophe edliwako. Ngaphakathi kwegobolondo kunamanzi ekuthiwa mamanzi wekhokhonadi, lona libhotjozwa itjhuba elincazana bese liselwe ngesitrolo namkha ihlanga lokusela.

Zinengi iintjhijilo zokulingana ngobulili ekorweni yezokulima elizweni leSewula Afrika. Ukuphathwa ngokungalingani kunekolelo yokobanyana umsebenzi wokulima kumsebenzi wamadoda, kube nemikghwa yomphakathi evimbela incubeleko phambili lapho kunekolelo yokobanyana abafazi kufuze benze umsebenzi wangekhaya nokudinywa amathuba wokudosa phambili. Okhunye kufinyelela okulinganisiweko kweensetjenziswa, lapho kufaka phakathi hlangana ukufinyelela inarha ngokungalinganiko, ukufinyelela iinkhwama zemali, ukutlhayela kwefundo nokuzibandula neentjhijilo zokufunyana imaraga yokuthengisa.

Iinyeleliso zabantu abasebenzisa amanzi angakahlwengi namkha angakahlanzeki. Ungasefa amanzi asebenzileko ukukhupha iinunwana ezithaya ngaphakathi ezingabulala iintjalo. Ungaqinisekisa bona amanzi othelelela ngawo akanawo amakhemikhali afana nesibha namkha isithambiso sezambatho. Ungahlambulula amanzi ngokuwabilisa ngokuthela ibhlitjhi namkha uwatjhisise ngelanga.

Ikhabe sithelo esikhulu esisudu, esinesikhumba sangaphandle esiqinileko esihlaza ngombala kanye nenyama ebovu yangaphakathi ethambileko, eneentanga ezinengi ezinzima. Ikhabe ngele Afrika ngokomdabu lona lidume ngamanzi walo ehla esiphundu, kanti lidliwa khulu ehlobo. Ungalisika iinlayi ulidle njengesithelo, ungalisika amabhlogo wenze isaladi yeenthelo, okhunye-ke ungaligaya nezinye iinthelo ngomtjhini wenze i-smoothie. Ikhabe limumethe i-vitamin u-A kanye ne-C ekuzizakhamzimba.

Ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle khulu, kusiza ukulwisana nendlala, imithi yeenthelo ikhiqiza ukuvuna okukhulu okufaka isandla ekufinyeleleni ukudla. Iindleko eziphasi zokudla, ukuba nemithi yeenthelo enarheni le kwehlisa ukubeka amathemba ekudleni okulungiselelwe futhi kanye nokudurako. Ibhoduluko elihlaza, ukutjalwa kweenthelo kufaka isandla ekwakheni ibhoduluko elihle elihlaza begodu nelinepilo. Ukuzilolonga namkha ukuhluza ingqondo, ukutjala, ukulima kanye nokuvuna kuziindlela ezihle zokuzilolonga begodu zisiza ukukhulula ingqondo bese zehlise negandelelo lomkhumbulo.

Ngewami umbono abasebenzi bemaplasini kufuze baphathwe njengezinye iinsebenzi zeSewula Afrika, begodu nabo bathobele umthetho ofanako. Nangesingamadanisa-ke abasebenzi beplasi ngibo abatlhoga amalanga wokuphumula khulu kunabanye, ngebanga lomsebenzi onzima abawenzako, ukusebenza ama-iri amade nokubekezela izimo ezahlukeneko njengesimo sezulu. Alo-ke nakuneenkhathi zokuphumula abasebenzi abahlale ekhaya baledlhe, ngale kwalokho nabazokusebenza ama-iri angeziweko begodu bazokubhadelelwa umsebenzi owenziweko ngalesosikhathi.

Amavithamini atholakala emengweni. Ivithamini elidumileko livithamini u-C, lisebenza ukusizana namasotja womzimba, lisiza ukulapha amanceba kanye nokudosa i-ayoni. Elinye-ke livithamini u-A, libalulekile ukusiza ngekghono lokubona kuhle emehlweni, sibuye godu sibe nevithamini u-K, lona lisiza umzimba bona ukukhiqize amaphrotheyini atlhogakala ukuhlanganisa iingazi kuhle belivikele nokuwopha okudluleleko. Umengu ubuye ube nevithamini u-E kanye no-B ngamanani amancani.

Iinthelo kumikhiqizo weentjalo othathwa njengomhlobo wokudla odliwa ungakaphekwa. Iinthelo zivame ukuphuma neembewu ezingatjalwa zikhuphe ezinye iinthelo zomhlobo ofanako. Iinthelo zingadliwa nqo zinjalo, zinikele umzimba umsoqo namkha-ke ziyaminywa kwenziwe isiselo esimakhaza ngazo. Okhunye ziyaqotjelelwa kwenziwe ngazo umnambitho womunye umhlobo wokudla.

Indlela elula engasetjenziswa ukuvikela iintjalo nakunamawuruwuru, kutjalwa kwemithi namkha omunye nomunye umhlobo weentjalo okwazi ukujamelana nomoya.